Nna ke rapolasi e kgolo, ebile polasing eo ke jala sefate se bitswang canola. Oli ya canola ke mohloli wa matla a nctjhafatswang e le sesebediswa sa bio diesel, diesel-e e ntjhafaditsweng le petrol-o ya jet e tswang dimela. Mafura a ntjhafatswang a entsweng ka oli ya canola a fokotsa mesi ya lekase le futhumatsang lefatshe ka ho feta poresente ya mashome a mahlano, ha a bapiswa le mafura a tlwaelehileng. A fana ka ntlafatso e kgolo ya boleng ba moya.

Haeba o batla ho kenela mananeo a mmuso a tshehetsang balemi, ho na le dintho tse fapaneng tse hlokahalang hore o kgone ho fumana thuso. Mona ke mehato eo o lokelang ho e latela. Ya ho qala ke ho ngodisa kgwebo kapa polasi ya hao. Ya bobedi, ho ba le sebaka se sebetsang sa polasi. Ya boraro, ho ba le morero o hlakileng. Ya bone, hore ba le boitsebiso bo felletseng. Ya bohlano, ho tseba mananeho a teng. Ya bosupa ho ikopanya le mafapha a mmuso a a amehang. Haebe o na le dipotso kapa o hloka thuso e e eketsehileng, o ka ikopanya le ofisi e haufi ya temo kapa baemedi ba mmuso ba sebetsanang le dipapadi tsena.

Ho Johannesburg, Gauteng, dibanka tse mmalwa di fana ka tshehetso ya ditjhelete bakeng sa ho reka thepa ya ho lema le peo. Mona ke tse ding tseo o ka di ikopanyang le tsona. Nedbank-e, Standard Bank-e, Absa Bank-e, First National Bank-e, Land Bank-e. Ho fumana dintlha tse eketsehileng le ho etsa kopo ya tshehetso ho kgothalletswa ho ikopanya le dibanka tsena ka kotloholo kapa ho etela makala a tsona a haufi.

Ho thibela ho senyeha ha ditholwana tsa hao, o ka etsa tse latelang. Sa pele polokelo e nepahetseng ka ho fokotsa motjheso le e se ke wa diboloka ha mmoho. Sa bobedi, mekgwa ya ho hlokomela ditholwana ka ho hlatswa pele ho boloka le ka se ka wa boloka tse senyehileng le tse phetse hantle. Sa boraro, mekgwa ya ho eketsa nako ya tshebediso sa bone ho reka kapa ho kgetholla ka teko. Na o lema ditholwana kapa ke tsa mmaraka tseo o batlang ho di boloka?